Nka eletsa batho ba batlang ho lema hore ba leme meroho ha lehlabula le twasa. Hoba ke nako e o pula e nang haholo, mme dijalo di hloka metsi a mangata, mme ba qale ka tsena tse holelang tlasa mobu, e leng ditapole dihwete, le beetroot-e ho ba tsona di nka nako e teletshana.

UIF le company e thusang mosebeletsi hore a fumane ditjhelete tsa hae tseo di neng di hulwa ho yena ka nako eo a neng a sebetsa ka yona. Mme jwalo ka ha o ne o le mosebeletsi wa polasing, re hloka ho tseba hore o sebeditse nako e kae, o fumana bokae ka kgwedi? Mohiri wa hao o ne a ho hulela bokae? Le hore lebitso la polasi e o o neng o sebetsa ho yona ke eng?

Ho etsa phofo ya poone, o hloka ka poone e omisitsweng, mme oe sile hodima lelwala. Yona o ka pheha papa kapa wa pheha motoho ka yona.

Ntho e etsang hore dikolo tsa ditoropong di se rute ka tsa temo, kapa o fumane di sebedisa buka feela ntle le ho iketsetsa ka matsoho. Ke hobane bana ba bangata a le barutisi ba bona, ba tswa malapeng ao e leng hore ha bana diratswana tsa ho lema kantle mme seo se etsa ba se ke ba ba le kgahleho ho tsa temo.

Hore polasi ya hao e tle e hole, o hloka ho bona hore mobu wa hao pele o jala o ntse o loketse ho jala na? Mme e be o tshela manyolo hore dijalo tsa hao e be tse phetseng tse nonneng. Sena se tla etsa hore polasi ya hao e hole.

Mofuta wa ho nehela ke ha o batla hore dijalo tsa hao di tswe di fapafapane e le mefuta e sa tshwaneng.

Ho nehela ho senang poho ha ho etsahale, ho etsahala fela ha poho e le teng, hore ho tle ho fumanahale lero la teng.

Ke nahana hore ka bohlale boo re nang le bona boleming le dijalong tsa naheng. Ke bona ho le bohlokwa ha re ka ikopanya jwalo, ka ha re tseba ka tsa temo le dijalo tsa naheng mme ra ruta batho ba senang tsebo ka tsa bolemi le dijalo tsa naheng.

Ho bohlokwa haholo ho dihwai ho hlahloba bophelo ba mobu wa bona kgafetsa, ho bona hore bo ntse bo le maemong a matle.

Jwalo ka ba ba bang ba neng ba jowe lefatshe mehleng ya kgethollo. Jwalo ka ha e le hore ke emetse leloko la heso, ke hloka ho tseba metjha eo nka e latellang e tshwanetseng hore re tle re fumantshwe lefatshe la rona.

Mekgwa ya ho lema ya kgale ho ne ho sebediswa mehoma kapa dikariki.

Monghadi, ke fumantsha hore polasi e onrekisetsang yona, mobu wa teng o bodile. Na hobaneng o nrekisetsa polasi e bodileng?

Ha o batla hore polasi ya hao e tsamaye hantle ebile o kgone ho etsa tjhelete ya yona. O tlamehile ho bona hore mobu wa teng o maemong a matle, o nonne mme le dijalo tse o tlong ho di jala di tla anela polasi ya hao.

Ha ho le tjena, ke hore ba molao ba kene, ba tle ba kgone ho arolelana bana bana naha ena ya ntata bona ka ho lekana.

Ntho eo nka e buang le yena mokganni enwa wa ka, ke hore a lo iphumanela mangolo a ho kganna. Ho ba se e le nako e telele a nkgannela, mme ha ho na hore nka mo leleka.

Mohla ke ne ke qala ho bona lebese la hangwa phoofolong, e leng kgomo. Ke ile ka sulafallwa, pelo ya ka ya ba ntsho mme ka ikutlwa ke sa batle ho ja lebese hohang matsatsinyana a mangatanyana.

Ho ya ka nna se ka sebetsa ka ha batho ba bangata ba tla fumana mosebetsi.

Ba ka kgona le hore ba ipokelle metsi hore nakong e tlang ha pula di sa ne, ba be le metsi a ho nosetsa dijalo tsa bona.

Jwalo ka ha ke le mmapolasi wa lona, a le rekisetsang poone mabenkeleng a lona. Ke rata ho le tsebisa ka sefako se sentseng poone ya rona kaofela, mme re keke ra kgona ho le rekisetsa poone sehleng sena.

Temo e bapetse karolo e kgolo haholo re le setjhaba ka ho theha mesebetsi, baneng ba bo rona, bathong ba batjha, le bathong ba baholo. Bao ka ho na ba sa kgoneng ho fumana mesebetsi di-company-ng tse kgolo. Ka hoo temo e ile ya re thusa haholo hoba ha e hloke ntho tse ngata, e hloka feela o tsebe mosebetsa ka matsoho a hao, o tsebe ho sebetsa ka hare ho ka dijalo.

Ntho e etsang hore ho bonahale eka basebeletsi ba mapolasi ba bonahale ba sa phela hantle, ba fokofokola, ba hlotsa hlotsa, ba fokotse jwalo jwalo. Ke ho ba ba batla ho sebetsa ka thata, ba se ke ba lahlehelwa ke mesebetsi ya bona e o ya mapolasing. Hoba ba tseba ba e fumane ka boima, mme ba a tseba hore ha ba ka ba kgwehlisa mosebetsing wa bona, rapolasi o tla ba o tla fumana basebeletsi ba bang. Ke ka hoo hangata o tla ba bona ba fokafokotse.

Abuti wa ka, jwalo ka ha e le mona o lakatsa ho kena projekeng ena ya ho hlahisa mahe a dinotshi. Tseba hore dinotshi ke dintho tse kotsi haholo, mme tsona di batla hore o tsebe nakong eo o batlang ho di tjheha, o di tjheha ka mokgwa o jwang. Mme hape di batla hore o be le diaparo tsa teng pele o ka ba di atamela. O tlamehile bo itokisitse, o apere diaparo tsa teng ho itshireletsa.

Pono ya ka ka tshwarwo batho ba mapolasing, e kare le bona ba ka tshwarwa jwalo ka basebeletsi ba di-company tsena tse ding tse kgolo. Moo e leng hona e leng hore ba ngodiswa ho bo tse ding tsa jwalo ko bo UIF, hore le bona ha se ba phethetse mesebetsing ya bona, ho be le se seng nyana se ba iphumanelang ho sona. Hape e kare le nako eo ba dielang meja fatshe, e kare ba ka etsetswa lethonyana hore ba se ke ba tsamaya feela, ba phuthile matsoho.

Malome, jwalo ka ha e le mona o se maikemisetsong a ho rekisa dikolobe tsena. Ho ka ba jwang ha re ka di bolaya, mme ra rekisa nama ya tsona?

Tlhapii ya tuna ke tlhapi e sitswing, mme pele e kenywa ka makolokoting e kenywa motjhining. Mme e be motjhini o ya e sila e be oe kenya ka mona ka makolokoting.

Greenhouse gas emissions, ke ntlo ya kgalase eo bo ratemo ba e sebedisang ho lema ka hare ho yona.

Semela se tummeng haholo mona Afrika Borwa ke sonoblomo, mme sona lebaka ko ho ba se re etsetsa koro.

Ntho e o ke jalang mona ke canola. Mme lebaka la yona la hore ke tle ke e jale, ke ho ba ha e se e hodile ka yona re etsetswa mafura a ho pheha.

Tlhapi ya hake e ka nketsetsa tjhelete, hoba yona ke tlhaapi e jehang ha bonolo, e sena masapo.

Ho bohlokwa haholo hore le patale lekgetho lena. Hore nakong e tlang le se ke la iphumana le le ka mosing le ba ramolao.

O mong mofuta wa dimela tse holelang tlasa mobu ke beetroot, mme molemo wa yona mmeleng wa rona, o re e re o thusa ka madi.